Maḽori ndi a ndeme vhukuma nga uri a khwathisedza na ikhonomi a khwathisedza na vhu bindudzi sa izwi mushumo wa miḽori hu ḓi wanela zwithu, na u isa mashango davha na fhethu ho fhambananaho. Khaedu dzine dzi nga vha hone kha vhareili kana khamphani, ndi musi dzi badani dzi songo tshi zwo hwalilwaho zwa vhaisala, kana zwa kwashekanya arali zwi songo hwaliwa kana zwa vheiwa nga nḓila yone, iṅwe khaedu ndi musi ara khamphani yo shotheliwe nga vha ḓiraiva kana vha reili.

U ya nga ha nṋe hu ne ndabva hone vhupo ha hashu zwo leluwa nga mannḓa uri ndi uri ndi ḓi wane kana ri ḓi wane ri tshi khou wana thekhisi dza uya ḓoroboni khulwane.

Zwine ndi nga ita ndi u vhudzisa vha linda hanefho moḽoni u vhudzisa na u kona u ḓivha uri ho itea mini kha goloi ye ndavha ndo paka hone. Zwiṅwe zwine ndi nga ita ndi zwa u kwama mapholisa na hanevho vha linda vhare tsini nga u ṱoḓa u thusiwa uri goloi yo ya gai, na a u u sedza dzi khamera dza hanefho moḽoni u kona u ḓivha uri yo dzhiwa nga vho ra milayo na kana yo dzhiwa nga vhathu ha nevha vho no tswa dzi goloi.

Tshiphiri oni tshe ndavha na tsho musi ndi tshi kho enda nga bisi na mureili ndi tsha uri ndi musi ndi tshi khou ya tshikoloni he mureili o vha a na vhuthu, a muthu wa vhuḓi a tshi takalela muṅwe na muṅwe we a vha a tshi khou namela yeyo bisi. Zwa ita a tshi tutuwedzana vhathu no sumbedzana uri vhathu muthu ndi muthu nga vhaṅwe ri tea u tshilisana ri tea u fara na zwavhuḓi zwezwa ṱuṱuwedza na vhanameli na nṋe u kona u ri kone u tshilisana nga tshashu.

Ee zwi to bva na kha fhethu uri vhathu vha kho namela dzi thekhisi ngafhi ende nahone fhethu ha hone dzi thekhisi dzi a konḓa naa kana a dzi koni, ngauri arali vha tshi khou namela thekhisi vhusiku ha fhethu hune ha vha ho ḓala zwi gevhenga hune na thekhisi dzi a konḓa, vha ḓo wana vha songo tsireledzea vhado lindela u namela dzithekhisi vha na nyofho.

Ndi nga ranga u vha isa kruger national park, nga uri ndi hone ho ḓalesaho zwipuka na zwithu zwa u vhona zwine vhaendelamashango vha nga zwi takalela.

Ee ndo no vhuya nda fara lwendo lwa bisi lwa vhusiku, a ri ngo tovha na tshenzhemo yo dinaho kana mini ro vha ro fara lwendo lwa tshikolo lwe ravha ri kho uya makhuwani. So ho vha hu si na tshenzhemo ine ndi nga amba ngayo zwine zwo vha zwi tshi nga tori zwi nga ri ofhisa ndi nga uri hovha hu vhusiku fhedzi rovha ri sa ḓivhi zwauri zwa phanḓa zwine zwi nga itea ndi zwifhio mara ro vha ri na fulufhelo kha mureili ngori rovha rikho ḓi themba uri u a ḓivha zwine a khou ita.

Tshenzhemo ine muthu a nga vha nayo musi a tshi kho reila thekhisi, ndi u ṱangana na vhaṅwe vhareili dzi badani vhe ne a vha to tevhela milayo lune vha ḓo ḓi wana na iwe u dzi khomboni nga nṱhani ha vhathu vha ne a vha tevheli milayo.

Vhuponi ha hashu fhethu hune ha nameliwa hone mabisi ndi zwa uri a hu soko dzhena mimoḓoro miṅwe na miṅwe, ho itelwa uri hu nameliwa bisi ende hu na vhathu vho no sumbedza uri bisi dzine dzi kho ya gai ndi dzi nga gai na vhathu vho no sumbedza uri tshifhinga hetshi ndi tsha u namela basi, na vhathu vhane vha tsireledza vhupo ho u ṋameliwa mabasi uri hu songo vha na vhathu vho no ḓa vhalanga hafho fhethu vhane a vha ḓivhei.

Vhuḓi na vhuvhi ha u shumisa thekhisi u ya mavhelengeleni, ndi uri u nga ḓi wana u khou shumisa thekhisi u ya mavhengeleni ya u tsitsa fhethu hune a hu kho tea u tsa hone vha ḓi vhudza uri a zwi a i swiki ende wa vhona uri hafho mavhelengeni mavhengeleni na he wa tsitsa hone ndi tshikhala uri u swike lune magevhenga anga ita zwine a khou ita. Vhuḓi ndi musi u wana dzi thekhisi dzine dza vha na vhathu vha vha vhuthu vha u swikisa mavhengeleni, vha u sumbedza na uri u kho tea u tshimbilisa hani na nḓila ḓe.

Hai a thi vhoni uri ho tsireledzea nga u to ralo, fhedzi a ri athu upfa upfhi ho no itea tshinwe tshithu vhusiku.

Tshenzhemo ine muthu a nga vha nayo a tshi kho i shumisa goloi ya u hira kha lwendo kana kha fhethu ho fhambananaho ndi uri a nga ṱangana na dzikhombo lune dzimbadelo dze dza khombo dzi ḓo bva kha ene, kana a ḓi tangana na vha zhaka nḓila vha mu dzhiela dzedzo dzi goloi kana zwithu zwine zwa ngavha zwi kha dzi goloi. Zwino zwine zwa thusa ngayo ndi nga uri u ya kona u swikelela hune u kho ya hone hanefho lwendoni, u ya kona u ya huṅwe na huṅwe u sina uri uḓo thoma wa vhidzelela dzi thekhisi kana wa vhidzelela mabasi uri a u swikise hune u kho teya hone.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho ṋamela bupho kana u tshimbila nga zwo, fhedzi ndi tshi tou humbulela ndi vhona zwi zwavhuḓi musi wa u hangei maṱhakheni u tshi kho to vhona zwa ngeno fhasi u ḓi pfha na iwe u wa nṱha u ḓi pfha na iwe zwithu zwau zwo dzudzanyea u tshi kona u swikelela u tshimbila nga bupho.

Ndi zwa uri mabisi a tea u tshimbila awara iṅwe na iṅwe u itela uri vha nameli vha sa tambule.

Zwine zwa langa magwe migwalabo zwi vha zwikho itisiwa nga u sa vha na mabasi manzhi manzhi na uri mabasi tshiṅwe tshifhinga ha khou swika nga tshifhinga tshone, lune na vhanameli vha sala vha tshi kho lenga na mishumoni vhaṅwe vha sala vha tshi kho swika mahayani nga zwifhinga zwi songo teaho.

Ee ndono vhuya nda kwamea nga migwalabo musi ndi tshi khou lingedza u ya tshikoloni. Ho vha hu na thaidzo ya uri mabasi haho ro ḓi to mangala ri ro ima tshifhinga tshilapfhu mabasi a tshi khou siḓa, ha to tshi swika tshifhinga tshe ravha ri kho to u imisa dzigoloi dza vhaṅwe uri ri kone u swika zwi koloni.

A thina tshenzhemo, fhedzi tshenzhemo ine ndavha nayo ndi musi ndi tshi kho nyaga u ya ḓoroboni ngauri thekhisi dzo uya ḓiroboni dzi takuwa musi dzo no ḓala.

Dzi thekhisi dza kana zwi ṱitshi zwa thekhisi zwi shela mulenzhe kha u shuma zwavhuḓi kha system ya thekhisi dza bisi ṱhukhu, ngauri dzi tshi shuma nga dzi fhinga nga tshifhinga inwe ya ḓala hu mbo ḓi ḓa iṅwe i tevhelaho nga murahu ya kona u ḓala ngo to ralo ngo to ralo.

Khaedu dzine ndo no vhuya nda ṱangana nadzo hune nda namela hone, ndi musi ndi tshi khoyo u namela thekhisi nda wana uri thekhisi i ne ndi kho yo i namela yo no takuwa ende yo vha iyo u fhedzisela ndi yone khaedu ye nda ṱangana nayo yeyo.

A huna tshi ṱori tshi ne ndi nga ri tshi sa hangweyi tshine tsho itea kha nṋe musi ndi thekhisini a thi thu ṱangana na tshiṅwevho tshi ne vho ndi nga tshi amba kana nda tshi ṱalutshedza tshe tsha itea tshine a tshi hangweyi.

Zwi nga khwiniswa nga uri thekhisi ara na musi ara i kho tea u i tea u takuwa ya sa to lindela vho i tshi ḓala ngauri i ḓo ḓi wana hu na vhaṅwe phanḓa vhane vha u tea u namela dzi badani, kanzhisa vhono namela dzi badani tshi hezwi musi thekhisi yo ḓa yo ḓala vha ya balelwa nga tshi namelo kha hune vha khoya hone ngauri thekhisi yo ḓa yo ḓala.

Vhupo ha thekhisi ho fhambana ha mahayani na a dzi ḓoroboni, ha dziḓoroboni ho itelwa zwi fhaṱo na hune dza ima hone dza tsitsa hone hone ha vhuḓi, ngeno mahayani zwi fhaṱo zwa hone zwo tshinyala ende a zwi khou lugisiwa lune na vhanameli vha sala vha si tsha ḓivha uri dzi nameliwa gai.

Vhu shuma vhune vha itiwa ngeyi huno ima hone dzi thekhisini ndi ngauri hu na muhulwane ane a sumbedza uri hu dzhene dzhena thekhisi i fhio nga tshifhinga ḓe musi iṅwe yo no ḓala a kone u sumbedza uri i tevhelaho ndi heyi kana i ḓaho ndi heyi.

Ee ndo no vhuya nda kwamea musi vha dzi thekhisi vha tshi khou lwa na mabasi mahulwane vha si tshe ṱoḓa mabasi mahulwane a tshi endedza tshifhinga tshoṱhe vhone vha tshi ṱoḓa vho vhone vhane vho no shumisa bada u swikela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe vha tshi ri vha mabasi vhakho vha dzhiela mushumo.

Ndi zwa uri, vha reili vha dzi thekhisi ṱhukhu vha ṱoḓo ulwa na vha mabasi ma hulwane nga u lwela uri vhu vhone vha vha kho wana mishumo kana a vha khou wana vha nemeli ngauri vha kho dzhiwa nga vhathu vhane vha reila mabasi.

I kwama mishumo na mabindu ngauri vhathu vha vho vho ya vho lavhelela uri zwi namelo zwine vha zwi ḓo zwi namela zwi ḓo vha swikisa mishumoni lune u tshi swika kana wa sa swike na vhasa vhau vha vhona u nga uvha u sa kho ṱoḓa u shuma, hu tshi to vhori nyimele ine wavha u kho bva khayo vhuponi hau i vha i yo fhambana na ine u kho ya hone lune na vhasa vha u vha sala vhasi tsha u kholwa kha zwine iwe u kho ṱangana nazwo vhuponi ha ha hau, zwi itisa uri na iwe maḓuvha a mushumo a u a fhele na mabindu ine u kho ita one a sa khwinifhadzeye.

Vha hulwane vha tea u sumbedza nḓila kana vha tea u ita milayo i ne i ḓo tevheleliwa nga hanevho vha reili vha hanevho dzi thekhisi, ya uri vha kone u shumisana na vhashuma vhe na vhanameli na vhathu vha ne vha shumisana mabasini vha tendelana nga zwi fhinga zwine vha tea u shumisa zwone.

Zwine nṋe nda zwi takalela musi ndi tshi khou yo u ṋamela zwezwi zwa mabufho ndi zwauri ndi vha ndi tshi kho ḓi pfha ndi wa nṱha. Kale ho vha ri tshi ḓi amba uri vha nṱha vha ḽa makhekhe vha fhasi vha ḽa marotho zwino na nṋe zwi a nkhumbudza ndi tshi kho ḓivha kale zwezwo so ndi a ḓi pfha ndo takala ndi tshi kho to vhona zwithu zwa fhasi ndi hangei nṱha.

Zwa mabasi kana dzi thekhisi zwa uri vhathu vha tshia mishumoni kana zwikoloni mabasi avhe o ḓala ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngori zwi itisa uri huvhe na dzikhombo dzi badani, ende tsireledzo i vha i si tuvha ya vhuḓi ngauri na tshileme tshi vha vho lemeliwa. Zwine nda vhona unga zwi nga tea u itiwa ndi uri mabasi na dzithekhisi kha ḓe o vhala uri na vhathu vha khoya mushumoni vha ṱuwe vho dzula.

Ndi pfa zwi si zwavhuḓi ngauri vha tea u tsitsa mitengo yoṱhe u sumbedza uri roṱhe na riṋe ri kho shumisa zwithu zwoṱhe zwine zwa vha zwi endedzi zwine zwa ri isa fhethu ho fhambananaho.

Ndi vhona unga vhathu hanevha vho ṋamela heyo thekhisi muṅwe na muṅwe vha teyo u ntsha yeyo yo shothaho u swikela i tshi fhelela uri na honoyo a kho ri reilaho a kono u wanala mbadelo yawe yo fhelelaho.

Ndi nga pfha ndi songo fariwa zwavhuḓi lune na honoyo mureili ha teyu u mbadelisa ngauri u ḓo vha o ntsitsa badani lune a thi ḓivhi na zwo uri muṅwe moḓoro ndi ḓo u wana gai ara o ntsitsa nḓilani hune a thi hu ḓivhi na zwori zwithu zwi tshimbilisa hani.

A thi vhoni vho phambano kha vhareili vha thekhisi vha mahayani na ḓoroboni, a thi vhoni hu na fha phambano khavho. Ndi vhona zwoṱhe zwi tshi fana.

Ndi vhona zwi songo fanela. Ndi vhona uri vha reili vha dzi thekhisi vha teyo u renga zwiḽiwa nga tshelede ine ya bva zwi kwamani zwavho ngauri ara vha tshi kho rengela kana vha kho renga zwiḽiwa nga tshelede ine vhavha ra vhaṋameli vha vha vha khou badela ngayo zwi swika lune zwi vha zwi khou wisa vhu vhubindudzi ha thekhisi.

Ndi pfa zwi si zwavhuḓi ngauri u vha u tshi kho vhea vhaṅwe vhathu khomboni lune a u ḓivhi na zwori phanḓa vhaṅwe vha khou reilaho, vha khou ḓelaho kha edzo dzi nḓila vha kho reilisa hani ende dzi bada dzi vha dzo tshinyala lune hunga itea dzi khombo dzine dza sia dzi kho huvhadza vhaṋameli.

Musi u tshi kho lindela hanefho dzi thekhisi rank a hu na tshenzhemo ngauri tshifhinga tshetsho tshine ra vha ro lindela nga tsho ri a zwiḓivha zwori mabasi a tshimbila nga tshifhinga tshifhio ende ri tea u takuwa nga tshifhinga tshifhio, ra swika nga tshifhinga tshifhio so ri tshi lindela hanefho dzi renkini ndi hone hune zwithu zwa kono u tshimbila nga nḓila ya vhuḓi ngauri hu vha hu na vhahulwane vho no sedza uri zwithu zwi kho tshimbila hani ende mabasi a hone a kho takuwa nga tshifhingaḓe.

Hai ndi vhona hu si na khaedu nga uri kanzhisa hanefho hune ra vha ri khou lindela hone ndi vhona hu khwiṋe na uri hu vha hu na vhahulwane hane vhane vha vha khou sedza zwa uri zwithu zwi kho tshimbila hani ende na uri ri takuwa nga tshifhinga. Ra ḓi swika hune ra kho ya hone nga tshifhinga tsho teaho.

Zwe nda ita ndi zwa uri goloi yeyi yanga ya phuraivethe ndo mbo ḓi i litsha u i shumisa nda vhona uri ndi khwiṋe ndi to ḓi rangela dzithikhithi dza mabasi ndi ṋamele one yeyi ya mishumo ndi ḓo ḓi to i shumisa ara hu na zwine zwa vha zwi emergency kana zwezwi ara mutsho u songo vuwa nga nḓila yone.

Thina thaidzo na u shumisa tshiṋamelo tsha ṱhireini. Ndi a zwi takalela nga mannḓesa u shumisa tshiṋamelo tsha ṱireini ngauri tshi a ṱavhanyedza u swika hune tshi kho ya hone nga mannḓesa ro sedza gautrain.

Ndi vhona unga ndi nga uri vhathu vhanzhi sa vha ya vha tshi tswa dzi cable nga haningei dzi ṱireiḽini lune zwi sia na hanevho muhulwane vha metro rail kana vha hanevho dzi training vha si na na dzi nungo dza u lugisa nga uri vha ya zwiḓivha zwa uri hu na vhane vha ḓoḓa vha tshinya futhi zwa dovha zwa vha itela uri vha badele masheleni manzhi manzhi.